Ukuze ndibonise intlonipho ngexesha lomcimbi odibeneyo ndiqiniseka ukuba ndinxibe isinxibo esicocekileyo nesihloniphekileyo esinomfaneleko kumxholo womcimbi kunye noluntu olukhoyo. Oku kuya kukundibonisa njengomntu ozinikeleyo kwaye onqwenela ukubonisa intlonipho kumamkeli womcimbi kunye nabo bonke abantu abakhona.

Ndingamcacisela umhlobo wam ngale ndlela, kwakwaXhosa ukothula umnqwazi okanye isigqoko xa ungena endlini okanye xa uthetha nomntu omdala yindlela yokubonisa intlonipho. Le yinxalenye yesiko nemikhwa yethu yenkcubeko. Amadoda asetyenziswa ukungqoka izigqoko okanye iminqwazi kodwa xa engena endlini, ngakumbi apho kukho abantu abadala, kuyimfuneko ukuba ayithathe entloko njengophawu lokuhlonipha ikhaya, abantu abakhona kunye nomphefumlo wendawo. Le ndlela ikwafundisa ukuhlonipha abantu, ngakumbi abantu abadala, kwaye ikhumbuza umntu ukuba ungena kwindawo egcwele okanye emele imbeko.

Isinxibo sale mihla sitshintshe indlela ootata abangamaXhosa abanxiba ngayo ngokunciphisa ukunxitywa kwesiNtu rhoqo, kodwa ikwabonakalisa ukuba nditsho neempahla zesiNtu zinokugulwa zibe zintsha kwinkcubeko yanamhlanje.

Isinxibo sale mihla sitshintshe indlela oomama abangamaXhosa abanxiba ngayo. Ngoku bayakhetha ukudibanisa okanye ukutshintsha ngokupheleleyo, ndichitha izinxibo zesiNtu bemi kwinkangeleko yale mihla. Nangona kunjalo kukho umzamo wokugcina isinxibo sesiNtu siphila ngeendlela zokulungisa izinxibo zesiNtu ngendlela entle nentsha.

Kumgidi wesiNtu iimpahla ezinxitywayo kufuneka zibonise intlonipho ubuntu kunye yokuqhayisa ngesiko. Ukukhetha isinxibo ngendlela efanelekileyo ngumqondiso wokuhlonipha umphambili womgidi kunye nenkcubeko yamaXhosa.

Abafazi abatshatileyo banxiba ngendlela ecacileyo echaza isidima, intlonipho nokugquma umzimba ngokupheleleyo. Iintombi ezingekatshati nazo zinxiba ngendlela elungileyo kodwa zisenokubonisa ubutsha bazo kancinci xa nje kuhlonitshwa umcimbi. Izinxibo zabo zombini zibonisa intlonipho kumfi, kwintsapho yomfi, nakwintsika yamasiko esiXhosa.

Eyona ndlela ilungileyo yabantu ababhinqileyo yokunxiba emicimbini yesiXhosa kukulungiselanisa intlonipho yesiko, ukuhoya isithethe nomxholo womnyadala, ukuzihlonipha, ukuhlala unxibe ngendlela ebonisa isidima, ngakumbi xa uphakathi kwabadala okanye phambi kwabazali. Ubuhle bemveli obuxutywe ne-fashion yesimanjemanje, abantu abanintsi ngoku bakhetha impahla yesintu enesimbo sale mihla oko akwenzeki kube yinkathazo xa nje kungachasani nomthetho wesiko.

Ukugcina inkolo nenkcubeko yethu kungafezekiswa ngale ndlela. Imfundo, fundisa inkcubeko nenkolo kwizikolo nakwiintsapho. Ubugcisa, sebenzisa imidlalo amahlaya neencwadi ukuxela amabali. Iintsapho, abantu abadala mabafundise abancinci amasiko nemithandazo. Imicimbi yesiNtu, qhuba imibhiyozo nemicimbi yenkcubeko. Ithekhnoloji, sebenzisa ii-apps, iYouTube, nezinye iindlela zedijithali. Inkxaso yoluntu, urhulumente neenkokheli mabaxhase ulondolozo lwenkcubeko. Le ndlela iqinisekisa ukuba izizukulwana ezizayo ziya kufunda zixabise kwaye zigcine ilifa lethu lenkcubeko nenkolo.